Yebo, kakhulu izinsiza zomuntu siko zezimali azigcini nje ngokusiza abantu ukuthi bazi ukuthi imali yabo iphi, kodwa zenza abantu bazibophezele, baveze ukuzimela, bathuthukise impilo yabo yezezimali.

Izici ezibalulekile ezicatshangelwayo, one, uhlobo lo mshwalense i-comprehensive third-party noma fire and debt, two, inani lenkokhelo yanyanga zonke, three, izinsizakalo ezingeziwe, roadside assistance, imoto yesikhashana, four, i-access imali okumele uyikhokhe uma kwenzeka ingozi, five, izimvo zomphakathi nokuqinisekisa kwekhwalithi yesevisi, six, ukuqondakala kwemigomo nemibandela yesivumelwano.

Ngithembela kakhulu ekusaseni lethekhinoloji , ngikhuthazekile ukuthi abantu abaningi bangakwazi ukuzimela kwezezimali futhi ngiqonda ukuthi amasu edijithali awenza wonke umuntu abe nengxenye yomnotho.

Isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo siyadingeka kodwa sidinga ukwenziwa ngobulungiswa, ngokuqonda, nangokuhloniphana izimo zomphakathi, izinguquko ezifana nokuguquguquka kwesikhathi sokulinda, ukuhlinzeka ngemininingwane ecacile kanye nezindlela zokunciphisa umthelela kungenza umshwalense ube nobubele kakhundlwana. Hhayi ube yinto eyonakalisa injongo yokuvikela imindeni ngesikhathi sobunzima.

Nazi izinto eziyinhloko u-Oliviwe okumele azihlolisise, one, isizathu sokuboleka, ingabe sibalulekile futhi sinengqondo? Two, amandla akhe okukhokha, ingabe angakwazi ukukhokha ngaphandle kokuzilimaza? Three, izimo zomboleko, ingabe inemigomo efanele? Four, isikweletu sakhe, five, ukuvikela kwezimo ezingalindelekile, six, izindlela ezingcono ezikhona.

Lo muzwa wenza ngizizwe ngihlangene nabo ngisho noma ngingekho ngoba ngikwenzile umsebenzi wokubavikela, kuyindawo yokukhululeka engqondweni, ngihlala ngenza konke engingakwenza ukuphila kahle, kodwa ngiyazi ukuthi ngisho noma impilo ingashintsha ngephutha ngikuvikele konke okubalulekile.

Number one, ngichaza isikhathi sokulinda ngendlela elula efanele isimo sakhe, number two, nginikeze umnikazi wepholisi imininingwane ebhaliwe futhi ecacile, number three, ngilandele ngomlayezo noma ucingo lwesikhashana, number four, ngihlele ukufundisa abanikazi bepholisi ngendlela eqhubekayo, number five, ngibheke izimo zomuntu ngamunye.

Uma ubeka imali ebhenge uyathola inzalo okuwumvuzo wokugcina imali yakho lapho, manje uma kuyi-compound interest awutholi inzalo kuphela emalini obuyifakile ekuqaleni, uthola futhi inzalo enenzalo. Lokhu kusho ukuthi inzalo yakho iyakhula bese nayo iqala ukukhiqiza inzalo yayo, kuyafana nokutshala isihlahla esiqhubeka sikhula izithelo bese lezo zithelo ziqala ukukhiqiza ezinye izihlahla.

Nazi izinto okufanele uzenze. One, thola isizathu sokunqatshwa. Two, lungisa noma uhlinzeke ngezinsiza ezingekho. Three, faka isikhalo ukundlulisa isinqumo. Four, xhumana nabasebenzi be-UIF noma i-Labour Centre. Five, gcina amarekhodi akho wonke.